Kuye kushiyane. Ndiyamsebenzisa u-one gig nangaphezulu. Ngoku ndenza leprojekthi ndisebenzise into engaphaya kwe-one gig. Ebuncinaneni inoba ngu-two gig, andikayigqibi. Ndiyangena nakumakhasi okuncokola nabantu ndisebenzise idatha, njalo njalo, ndifune nemisebenzi kwangayo.

Isizathu kusenokwenzeka ukuba lena indlu isondele, le iWi-Fi isebenza ngokugqibeleleyo kuyo kunezinye. Kanti okunye nodonga olu, lulo oluye lubangele ukuba icothe, kunye nefenitshala efakwe kwezinye izindlu kunalapha.

Kuye kuthi qatha into yokuba ndiyakwazi ukwenza izinto ezininzi efowunini okanye kwikhompyutha. Ndiyakwazi ukuthumelela imiyalezo, ndisebenzise amakhasi wokunxibelelana, ndiyakwazi ukuphanda kwi-intanethi, ndiyakwazi ukufesa. Ngoku kuthi qatha into eluncedo kwiinto ezininzi kwezi zixhobo zobuxhakaxhaka.

Ndiyazisebenzisa iidatha ezingamalunga ne-fifty rand nangaphezulu. Ndizisebenzisa kakhulu ukukhangela imisebenzi, ndincokole nabantu kumakhasi wokunxibelelana. Ndithengise kwakula makhasi ndisebenzisa ezi datha.

iyabachaphazela kuba banikwa imisebenzi yesikolo efuna ukuphandwa ezifowunini, ngoku kuba nzima kakhulu ukuba bakwazi ukuyifikela kuba ezilalini akuthathwa ntweni.

Yindlu encinci egcwele abantu eneintanethi ekhawulezayo kuba ndifuna ukusebenzisa le intanethi kwizinto ezibalulekileyo ezininzi, ngoko yiloo nto ndingayikhetha.

Namhlanje Tata akusekho sidingo sokuzikhathaza kakhulu ngezinto ezifana nezi ngoba zinintsi iindlela zokufuna uhlobo lomculo omthandayo. Uyakwazi ukuwafumana kumaqonga omculo, usenokuyifumana nalapha efowunini. Zininzi iindlela zokuba eli culo ulifumane, liyadawunlowudwa efowunini nakwezinye izixhobo.

Adumile ngenxa yesingqi sawo. Zihambiselana nexesha namazwi abakho kwiingoma ezinintsi zawo okanye kumculo omnintsi wazo. Ngamazwi ahambelana nezinto ezithandwa kakhulu ngabantu.

Ziyathandwa kuba zineenkqubo ezinitsi, ezimnandi, abantu abazithandayo. Ndicinga ukuba ziyingenelo kuba ziyonwabisa, kuyonwabisa ukubukela inkqubo oyithandayo kakhulu. Ziyalichitha ixesha kakhulu.

Ndisenokutshintsha indawo endihleli kuyo, ndizame ukuba ayinosebenza naxa ndikwenye indawo. ndizame futhi ukujonga ukuthi akukho nto ndingayifakanga kakuhle na, ndizame ukulungisa ukuba akukho nto ndingayenza kakuhle.

Zininzi kakhulu iingxaki eziza nala majelo. Abanye baye bafunda imikhwa emibi eyenziwa ngabanye, indlela yokuthetha embi. Abanye kuye kwathethwa kakubi ngabo bakhathazeka, loo nto yatshintsha nendlela abazijonga ngayo iziqu zabo. Bazijongela phantsi banee-anxiety, baneediphreshini. Abantu abanintsi abanye baye kwakhokelela ekubeni bazibulale ngenxa yendlela ekuthethwe ngayo kula majelo ngamagama abo.

Ibachaphazela kakubi kakhulu kuba abakwazi ukuzithenga ezi datha baze bakwazi ukukhangela ngazo imisebenzi efowunini. Ngoku abantu abanintsi baye bangakwazi ukuwukhangela kakuhle umsebenzi, baphoswa ngamathuba omsebenzi kuba amaxabiso axhome ngolona hlobo.

Ndicinga ukuba kungabubulumko ukuba ukuze uyiphephe le ngxaki ungasebenzisa inethiwekhi ekwaziyo ukumelana ne-load shedding, uthenge idatha, ufake kuyo. Uze ukwazi mhlawumbi uba usebenzise yona.